Ngokokwakho ukubona, ingaba yintoni le ingumcelimngeni ekubeni urhulumente wethu angavuseleli imizimveliso le yavalwayo ukuphuhlisa ezoqoqosho nentswelangqesho?

Urhulumente noluntu bangasebenzisana njani ukuqinisekisa ukuba ukubuyiselwa komhlaba kuxhamlisa wonke umntu kuquka amafama noluntu lwasezilalini?

Khawusixelele ukuba zeziphi iziqhamo nezityalo ezivunwa ehlotyeni.

Ngokwembono yakho, ucinga ukuba abantu basezilalini banolwazi olunzulu ngezityalo ezityiwayo okanye ngaba kukho ukunqongophala kolwazi ngazo nasezilalini? Khawusichazele.

Ndingamcacisela ondiphetheyo ngokubaluleka kwezixhobo zokuzikhusela. Ukuba akandimameli ndiyala tu ukusebenza. Ndibuza kwabanye abasebenzi ukuba babekhe badibana na nesisehlo bona ngaphambili. Ndiqale ndishicilele ividiyo ukuze ndibe nobungqina obupheleleyo. Ndandule ukweqhagamshelana neyuniyoni yabasebenzi, ndiyixelela ngesithwakumbe.

Ngokuthi kulinywe imifuno neziqhamo, kutsho kuvulwe imizimveliso yeziqhamo nemifuno. Abanye abasebenzi baya kusebenza efama bevelisa ezi ziqhamo, ze abanye basebenze kwimizimveliso ukuziphucula nokuziklina, ze abanye abasebenzi baqhube iilori ukusa ezi zivuno kumashishini ukuze zithengiswe.

Likhala, ngumthi webhanana, umthi weavakhado, umthi wetumato, isikwashu kwakunye nethyukhamba.

Kubaluleke kakhulu ukugcina nokuhlonipha indalo esingqongileyo, ngaphandle kwendalo asinakuphila. Endalweni sifumana ukutya, sikwafumana neefenitshala kuyo. Imithunzi xa kushushu siyifumana endalweni. Umoya wokuphefumla usendalweni esingqongileyo. Ngaphandle kwendalo asinabo ubomi.

Into eyenza kube lula ukulima itumato, kukuba uyilime ehlotyeni. Kufuneka uyilime kumhlaba osemgangathweni. Ifuna ukunkcenkceshelwa rhoqo. Into eyenza kube nzima ukulima itumato, itumato ayiwufuni umhlaba ongekho semgangathweni. Itumato ayifuni kube shushu kakhulu okanye kubanda kakhulu. Itumato ifuna ilanga lijonge ngqo kuyo, kangangeeyure ezintandathu.

Iminqatha, itshilisi, igwava, irowuzimeri kwakunye nethyukhamba.

Ngokuthi uyifake icikici endlebeni, ezinye iinkomo ziba nophawu ezibhalwe ngalo ngentsimbi eshushu. Ezinye ziye zibekwe umbala othile ukuze zohluke kwezinye.

Ngokuthi uzidiphe okanye uzise ediphini, ngokuthi zifumane isitofu sokukhusela okanye ungazihlalisa kwindawo apho zingazudibana nezinye izilwanyana khona ukuze ukusulelana kungabikho.

Iba nefuthe elibi kakhulu ngokokude isivuno ngamanye amaxesha sitshabalale tu.

Iihagu ziyakuthanda ukuba nezifo, umzekelo kwesinye sezifo esithanda iihagu, yi-swine fever. Enye ingxaki yehagu kukuba ziba nengxaki yempilo. Ihagu ziyakwazi ukuvele zingandi okanye zingazali, loo nto iyakuthetha ukuba ingeniso ayikho.

Ewe, kubalulekile ukugonywa kwemfuyo, khona ukuze izifo zingangeni lula.

Kukuqunjelwa okanye isisu esibuhlungu de ndihambise.

Kaloku, ntombi yam, ubisi oluphuma enkomeni lunabo ubumdaka obufuna ukukhe buqwalaselwe. Ukanti ubisi oluthengwa evenkileni lona luphononongiwe ngesayensi, lwajongwa zonke izinto ezinokuba kanti azilunganga.

Simnika umhlaba oqhamileyo, sinika ukutya kwakunye namayeza. Sikwanika unxibelelwano kwakunye nendalo.

Amahlathi ayasinceda, khona ukuze siphefumle umoya ococekileyo. Ayasinceda nakwizikhukhula, iifenitshala, amaphepha, nezinye izinto zenziwa ngemithi evela ehlathini.

Hayi, abaxhaswa ngokwaneleyo ngabasemagunyeni. Ukuba nje bangaxhaswa ngezidingo zabo, ezinjengokunikwa umhlaba, bafumane iitrektara, kwakunye nenkxaso yesibonelo samanzi, kungenjalo, nenkxaso yemali xa lingekaphuhli ishishini.

Imfundo iqala ekhaya. Ukuba abazali bangakhe nabo babe ngumzekelo ebantwaneni, ingakumbi kubantwana abangamantombazana, bamane ukufuya izityalo, inene, abantwana abangamantombazana banganomdla kwesi sakhono. Ezikolweni kumele ibethelelwe into yokuba ngaba esi sakhono ayisosabafana kuphela. Urhulumente, ukuba ngaba naye angavula inkxaso, abonise ukubaluleka kokufuya, ndiyathemba, maninzi amantombazana angazithathela esi sakhono.